E ka etswa ka hore, dikolong bana ba rutwe ho sesa, ba sa le banyane ba hle ba tsebe ho sesa ba sa le banyane. Le hore metseng ya habo rona le teng bana ba moo ba ba rutwe ho sesa, ho be le di-resources kaofela tse hlokahalang hore ba rutwe ho sesa ba sa le banyane le bona.

Ngwana mme ke o kgothaletsa hore le wena o kenye tiktok founung ya hao, o Jaife jwalo ka ha ba Jaifa hobane o kgona le ho kgola. Ha o ntso kenya di-video tsa hao mono social media-eng o thola tjhelete e itseng.

Jo batjha ke le tshwaretse ditaba tse monate hore, Esports e tlo tshwara World Cup selemo se tlang, jwale ke le kgothaletsa hore kaofela le e kenela tlhodisano enana. Hobane ho tla ba le dintho tse ngata tse hapuwang moo.

Ka ha ke le sebapadi se hlwahlwa sa tennis-e, ke hotse ke shebella tennis-e haholo ne ke shebella bo Serena Williams le bo Williams.

Dipapadi di bohlokwa haholo hobane di etsa mmele wa hao o dule o le mahlahahlaha, le boko ba hao bo dule bo nahana hantle ka nako tsohle.

Ho bapala dipapadi sekolong ho bohlokwa haholo ho bana ba sekolo hobane mmele o dula o ntso le mahlahahlaha ka nako tsohle. Hape ba kgona le hore ba hole ba se ntse ba tsebisahala hore ba tumme ka sports se itseng, mme ho bonolo le hore ba kene di-team-ing tse kgolo ha ba se ba qetile le sekolo, tse di bapallwang ke batho ba seng ba le baholo tsa mona Afrika Borwa tsa dipapadi.

Ba bang ha se bona bophelo bo ba bo phelang. Empa feela ba batla batho ba ba sale sale morao social media. Ba bone dintho tse ba etsang, hape e le ntho ya hore ba kgona le ho thola tjhelete ha batho ba ntse ba ba follower ba shebella le di-video tsa bona.

Ngwaneso, ke batla o ele hloko hore di Esport di sa tswa ho fihla, ha di se ke tsa fetola semelo sa hao. O dule o ntso hlompha batswadi ba hao hobane ke bona batho ba bohlokwa bophelong ba hao.

Re ka etela dirapeng tsa diphoofolo mo nang le makgulo a matala, le matamo le phula tse tse phodileng.

Etsa mohlala ka ya ho bina, Ha o le motho ya ratang mmino. O ka bina wa tansa a wa otlolla mmele. Ke tsela e nngwe ya ho ikwetlisa eo.

Re ka kenyelletsa diaparo tse tshwanelang dipapadi, le dijo tse tshwanelang dipapadi ho matlafatsa mmele wa batho.

Nka mo eletsa ka hore a tlohele ho bapala game tseleng, a tsepamise maikutlo a hae mo a tsamayang teng, hore a se ke a thula batho. Hobane le ha o le tjenana le dikoloi di ka mo tjhaisa hobane o tla ba sa sheba ma a tsamayang teng.

Ha ho na sehlopha se kenetseng Esports World Cup twenty twenty-four. Hobane dipapadi tsa teng bongata ha se dipapadi tse tummeng Afrika Borwa hajwale.

Game eo ke ratang ho e bapala mohaleng wa ka kea snake ladders. Game ena ke e bapala hobane e le yona e ke haholo, mme nka e bapala ke le mong kapa le batho ba bang hona mohaleng ona wa ka. Sa hao ke hore feela o tobetse le-dice le tla hlaha phone-ung mono, o emele ho bona hore le o file nomoro efeng, ho tloha mono o bapale game le motswalle wa hao.

Ke rata rugby hobane ke sport-e se monate. Se kenetsweng ke merabe e fapaneng, e kopanyang setjhaba. Ke rata ntho enono ka rugby ngwana ka.

Papadi ena ya cricket-e ke papadi e tlamehang ho bapala ke batho ba bangata, haholoholo ba metseng hore e tsejwa ke batho ba bangata. E tlo kgona le ho hula batho ba tswang mose.

Ke batla le tlo nhlalosetsa hore ke hobaneng le lwanne ha le qeta ho bapala papadi ya lona ya bolo. Le nhlalosetse keng se qadileng taba enana, hobane ha wa loka hohang ebe bana ba sekolo ba ntse ba lwana ba lwanela papadi ya bolo.

Ha ne ke kenela comrades marathon ne ke nahanne or-re ke re marathon kapa ho

Ha ke ne ke kenela comrades , ne ke nahanne ke tla qeta. E ne le tabatabelo ya ka ya hore ke qete lebelo lenono empa ke ile ka kgathala tseleng. Mara ntho e kileng ka e thabela ke hore ile ka kgona ho kena mme ke la ba e mong wa bao ba neng ba matha. Le ha ke sa fihla qetellong, ke motlotlo ka nna haholo hore ke kgonne ho etsa ntho e ne pelo ya ka e batla ho e etsa.